Botlhokwa jwa go fitlha ga lesea kwa lapeng le sa le bonwe ke mongwe le mongwe mo malatsing a bogologolo. Ke ga gore setso sa rena ga re dumelwe gore batho ba ba tswang kwa ntle ba bone lesea ga e sa le, le le nnyane. Empa fela batho ba ba leng ka lapeng ke bona ba ka mmona.

Dilo tse di sa ke gore mme wa ngwana o tshwanetse a tlhompiwe, fa a fepa ngwana, fa ngwana a lela mo bosigong go tshwanetse go tsogiwa gore ngwana a boniwe gore o siame.

Karolo e nnyane le ka fitlhelela ke kotsi ya go utlwa go fisa, le ka fitlhelela ke kotsi ya go tlhoka go dira dilo tse le di nyakang. Ka go nne o mongwe le mongwe motho o nyaka space-e sa gage gore a dire selo se batlang go se dira.

Gonne batho ba ko magaeng ga ba tshwane le batho ba ba dulang ko di ntlong tse di siameng, batho ba kwa magaeng ba tlhompha dijo tsa bona ka nako le nako, ba dira se sengwe-se sengwe go bontsha gore bane ba sa latelela dijo tsa bona. Fa o bona magaeng a tshwaile ka bontsi ke fa e le gore ke ka ntlha ya kgosi kgotsa ke ka ntlha ya setso sa bona.

'Baka la se, ke gore batho ba ipotsa gore mabala a a leng a senang batho ba ipotsang nkare ke a bone, ba bona gore go bonolo go tsena mo mabaleng a gao ka gonne fa ba kgole le kwa mesebetsing ba leng ko o ne. Ga ba nyake go hira diphaposi ka mading a e leng goreng nkampe motho a ithekele sa gagwe a kry-e lebale le senang motho a nne kwa teng.

Fa magadi a tlile go ntshiwa batho ba tshwanela go ema kwa ntle ga jarata, ba kokote, ba rete setso sa bona, pele ba ka tsena kwa ntlong go bua gore ba tlile go tsaya mang kwa lapeng. Ba tle le bojalwa, batle le madi, ba tle ba apare sentle. Gonne ka gore bangwe ba ba tlo tsayang magadi ba lebelela gore go diragalang kwa motho yo o tlo tseyang ngwana wa bone.

Ka gonne dikgomo ke tsone di turang ke tsone di nyakagalang kwa magading, ntle le tsone magadi a ka se tswelelepele empa fela gonne batho ba bangwe ba go ngaka diphologolo tse dingwe tsa go tshwana le dinku le dipodi.

Ope ke animal-e ya go tshwana le springbok-o, kgotsa kgomo, kgotsa nku. Se tshameka karolo efe mo Setswaneng ka go dira gore basetsana le basimanyana ba teng ba apare matlalong a dikgomo kgotsa a dinku.

Magadi fa ka romeliwa ka bank-a e tla be ele phoso e kgolo, ka gonne badimo ba ga motho o ba tlo mo tseyang kwa lapeng, ba tshwanela go itse gore ba tlisitse madi. Fa ba romela madi ka bank-a, badimo ga gona gore ba ka bona madi, madi a ba tshwanetse go a kwa bo phasong.

Go buiwa ka mosadi yo, le e leng gore setse a imile mo bogading.

Tebelo jwa mongwe le mongwe mo lelapeng ke gore mokgweng wa setso, re tshwanetse go tlhompha setso sa rena. Setso sa rena re tshwanetse re se eletlhogo. Ntle le setso sa rena ga gona kwa re ka yang, setso sa rena re tshwanetse re sa utlwelele, setso sa rena re tshwanetse re se latelele.